Ya na nhlohlotelo ya ku ri vanhu va ko va nkateko wo vona vanhu va le handle hikuva van'wana a swi olovelangi a swi olovangi ku ri va ya ematikweni ya le handle hikwalaho ka ku pfumala swa le mandleni.

Ndzi nga va ndzi nga wu tlhela ndzi ku eka eka nkhuvo lowu nga ta va kona ku ta va ku ri na swo khomisa rumbhu na swo nwa mi nga kayeli tanani mi ta dzumba na van'wanyana vanhu mi nga ti pfaleli etindlwini.

E-e, ndzi vona va ka ri kahle hikwalaho ka ku va teka nkarhi wo leha eka kumbe nkarhi wo tala eka tikhompyuta laha va fanekele ku va na van'wanyana va ya tlanga va hungasa hi minkhuvo yo karhi.

Loko a lava ku tlanga bolo ya milenge kumbe ya mavoko u fanele ku ya hi xinghezi va swivitanaka a trade mhaka se ya eku tlangeni ku papalata mavabyi yo tanihi ku khomiwa hi zululwana na swin'wana na swin'wana.

Ku pfuna ku tlanga mitlangu swi nga va pfuna hikuva mi va mi ri karhi mi ri ku vulavuleni a va i ku va leswaku munhu loyi a nga tlhelo ka wena a wu n'wi tivi mara mi ta kuma mi ri karhi mi mi bula hi leswi swi nga ku endlekeni ku fana na loko ku va ku ri na mhunu a ka a nga ri ku tlangeni kahle a ka ku tlangiseni ka bolo laha swi hetelelaka mi tikuma mi ri vanghana.

Swi nga ku pfuna kahle hikwalaho ka ku vuvabyi bya chukela a byi lavi ku ri a tsaka ngopfu kumbe ku kwata u faneke u va u ri xikarhi se loko u va u ri ku tlangeni eka ntlangu wo karhi mi dyiwa swi nga ku khomi kahle u ta kota laha swi nga hetelela swi swi swi ku vangela swin'wana eka rihanyo ra wena.

Ku ku ti humesa miri ndyangu swi kahle ene naswona swi endla ku ri vuxaka bya n'wina byi tiya swinene.

Xipano xa Afrika-Dzonga lexi ni xi tsakelaka i xipano xa bolo ya milenge lexi tsakela hikwalaho ka ku xi xi tisa ntsako lowukulu hambileswi ka vavanuna ku va leswaku lava va nga ku tlangeni i vanhu lava i team leyi i yi vaka na yona yi dyiwa xipano xa bolo xi ya veleke xi tisa ntokoto wo tala eka vanhu vo hambanahambana.

Ina, yi nga swi sivela heta hikwalaho ka ku ri vanhu va ta va teka nkarhi wa vona va ya tlanga bolo laha yi papalateka ku ri va tikuma va tshamile va khe va ehleketa kumbe ku pfunana ku ri va ngaya va ya yiva njhani.

Xipano xa bolo ya milenge hi xa Afrika-Dzonga xi hetelele ku tlanga eka khapu ya misava hi lembe ra twenty-twenty two nakona hi swi endliweni hikwalaho ka ku ri a xi kotangi ku wina.

A ku ta va Chabalala laha a tlangela xipano xa Kaizer Chiefs hikwalaho ka ku i kule loko ha ha kula a dumile swinene ene na swona u u rhandza hi mani na mani.

I ku tlanga ntlangu wa wa bolo eka nchumu wo karhi loyi xinghezi wu vitaniwaka Play station hikwalaho ka ku va wu khe wu ku dyondzisa leswaku bolo ya milenge yi tlangiwa njhani.

I bolo ya mavoko hikwalaho ka ku swa nhlohlotela ku ri ku va ri na mina rin'wani ra masiku ni ti kuma ni kha ni tlanga bolo ya.

Rin'wani ra masiku wa tikuma u vone hi vanhu va swiyimo swa le henhla vanhu va xipano xa Pirates kumbe Kaizer Chiefs laha va ku tekaka u ya tlangela team ya vona laha u kumaka ku ri.

A ndzi se tshama ndzi vona minongonoko ya mitlangu leyi seketeriweka hi mfumo endhawini ya laha kaya kambe swo va lexi ni hleketaka xona leswaku swi swi nga yi pfuna hi ku va tekela ngopfu swilo loko swi support-wa.

Hikwalaho ka ku ri vatlangi va kona va va va ti yimiserile swinene ene nakona a va fani na.

A ndzi ta vutisa leswaku ri xana va wu kuma nkarhi wo tshama na ndyangu wa yena ku ti humesa na ndyangu wa yena xana ku kumbe va tshama va ri eku training na.

Ndzi vona ku ri ntlangu wa bolo ya mavoko hikwalaho ka yi fani na milawu ya bolo ya mi.

Yi na nkoka hikwalaho ka ku ri yi papalata leswaku u ti kuma u endle nchumu lowu ka ha ta u ti sola endzhaku.

Ndzi nga ku tsundzuxa leswaku ku tekela rihanyo ra yena e enhlokweni swinene naswona swi endla ku a va na rihanyo le.

Ntlangu lowu ni nga ta ni nga wu rivali i ntlangu wa mavoko ni nge wu rivali hi ku exikolweni a ya hi tshama hi khe hi tlangisiwa wona exikolweni xa.

Yi dyondzisa ku tirhisana na vanhu va ku nga ri hi ndlela ya ku ri loko mi fanele mi nga helela timbilu laha u kotaka ku tirhisana ku na mfanelo.

Ntlangu lowu wu nga ku pfunaka i ku i ku endla leswi vanhu va swi endlaka swo tsutsuma sukaka ka ha ri mpundu va tlhela va vuya ka ha ri mpundu walowo va tlhela va na madyambu.

Ndzi nga va hlohlotela leswaku a wu pfula ku ri munhu a va na rihanyo ra kahle na timayisele.

Swi nga va pfuna hikwalaho ka ku ri eka mitlangu ya mivala tirhisana ku fana na ntlangu wa bolo ya milenge yi pasela pasela bolo hambi ku ri tlangiwa bolo ya mavoko nakona hambi yi hoxa na hoxa.

Tipulatifomo leti ndzi ti tivaka i ti chanel ta DSTV leyi ku nga two oh four na two oh two.

Mitlangu ya ya bolo kumbe mitlangu yi va dyondzisa leswaku va fanele va tiyisela ku fana ni bolo bolo ku tsutsumeliwa khome nkaye wa timinete laha swi kombisaku leswaku munhu u fane a tiyisela a tlhela a ti nyiketela leswaku team ya yena yi kota ku wina.

Nkoka wa ku va vana va dyondza vutiolori i ku papalata swi kahle hikwalaho ka ku swin'wani swi papalata vuvabyi byo fana na vuvabyi bya mbilu na swin'wani na swin'wani loko va tiolola va ha ri vantsongo loko va kula va ta va va toloverile.

Xo sungula lexi ni nga xi endlaka i ku endla vuxokoxoko kumbe ku kuma nchumu wo karhi leswi swi nga ta endla ku ri va swi vona leswaku leswi ni hi swona a hi swona kambe loko va ala va khe va ya emahlweni no no ni kanganyisa hi laha ni nga ta teka xiboho xo va yisa emaphoriseni.

Xo ndzi vona maendlelo lama ma nga ri maendlelo ya nene hikwalaho ka ku ri vanhu loko a kume leswaku ri i team leyi a ni rhandaka yona yi nga wini va hetelela va suse tinyimpi laha va tekaku mabodhlele lawa va nga va va pfumelela va nghena na wona va banana hi wo laha rin'wani ra masiku swi nga endla ku bodhlele ra reriyani loko va ha ba wun'wani ri teka vutomi bya yena.

Mhaka ya ku ku va na mitlangu laha tikweni ya hi pfuna hikwalaho ka ku ri hi kota ku hlangana na va le matikweni ya ya ya le handle laha hi kotaka ku vumbaka vuxaka na vona.

Mpfuno lowu nga kona i ku vanhu va ta kota ku hlangana kumbe vanhu loko va borhekile emakaya va ta tiyela kona va ya hungasa.

Swi nga ku ndlandlamuxa matirhiselo ya ndhavuko hi ku endla leswaku loko ku ri na mitlangu yo hambana mitlangu yi endla leswaku ku tlhela ku swakudya swa ndhavuko .

Yi va dyondzisa ku tiyisela laha va ta va kha va swi tiva ku ri munhu a hi masiku hinkwawo a nga winaka ku na wan'wani masiku a nga ta hluriwa laha va nga ta va va dyondza ku tiyisela.

Xikombiso xin'wana xa ku cincana ka mindhavuko i loko vanhu va ri karhi va yimbelela ebolweni laha va u kuma leswaku ri ku yimbelela tinghoma ta MaZulu ti yimbelela hi Matsonga.

Mintlhontlho leyi yin'wani va langutanaka na yona tanihi Afrika-Dzonga i i ku hlanganisa mindhavuko ya tindzimi .

Munhu loyi ni n'wi tivaku a nga na a a nga n'wamitlangu i Cater Semenya i wansati loyi a dumeke hi ku tsutsuma ngopfu laha hi nga vona a hlula eka mitlangu yo tala.

I swa mitlangu na swi na thekinoloji ku fana na tikhamera leti vitaniwaku CCTV Camera na ndhawu yo tlangela kona.

Ni vona nga ku nga ni pfuna hi hi sayiti ra ku loko munhu a ri karhi a tsutsumatsutsuma xifuva xa yena xa pfuka kambe loko ndzi ri na ndzi vona swi nga ndzi pfuna hi tlhelo rero.

Xo sungula u nga tiyisisa hi ku endla leswaku ri ntirho lowu u wu endlaka u masiku hinkwawo leswi swi nga ta gcina swi swi ve ntolovelo leswi nga ta ka swi nga ku tikeli.

leyi ndzi va ku ndzi yi langutele munhu i ntlangu wa bolo laha ndzi va ku ndzi nangutele President wa ma two K ku nga n'wana loyi a tlangelaku xipano xa Pirates loyi swi tivekekaku ku ri yi nge heli ntlangu a nga koranga.

Khombo leri vanhu va hlanganaka na yona eka inthanete hikwalaho i ku van'wani va teka mali ya vona yo hetisela va tirhisa yona ku tlanga switlangantlangani laha va hetelelaka va hluriwa laha va ku va luza mali ya vona kambe swi na switandzhaku swa kahle laha u nga kuma u wine mali yo tala.

E-e a ndzi voni ku ri mhaka ya kahle hikwalaho ka ku ri swi na nghozi swinene hikuva eka vutomi lebyi hi hanyaka ka byona vanhu a va tshembakangi. Vanhu va swi kota ku endla nga ku i munhu loyi a tivekaka va tirhisa na mavito ya yena.

Lexi munhu a faneleke ku xi endla i ku endlela leswaku n'wana wa yena a nga tshama a ri eka inthanete.

Hikwalaho ka ku ri loko a tshama a tlhavetela khompyuta swi nga hetelela swi fike laha swi nga swa ku matihlo kambe na ku endla mitlangu yin'wana ku fana na ku tsutsuma no tlanga bolo a handle ku tirhisa khompyuta swa pfuna swinene swa aka miri.

E-e mintolovelo leyi a ya ha ri kona hikwalaho ka ku ri vakokwana a va a vo tala a va ha ri kona ende naswona vana vo tala sweswi va tshama emaJoni.

Hikwalaho ka vana va masiku lawa va landzelela internet ngopfu a va ha dyondzi leswi a swi dyondzisiwa swona khale.

Mitlangu leyi va nga yi tlangaka i ntlangu wa khadi lowu vanhu vambirhi va khomaka ntambu va yi ba lowun'wana nghena ndzeni ma tlulatlula.

Vonelo ra mina i ku va i ntiyiso mitlangu yi pfuna vana ku vumba vunghana hikwalaho ka ku ri eswikolweni va swi kota ku hlangana na swikolo swin'wana ku tlangiwa mitlangu ya bolo laha va kotaka ku vumba vunghana na vanhu lava humaka kule.

Xinavetiso xa vuhungasi lexi ni nga ta xi navetisa i xinavetiso xa ku nyikana mavonelo yo karhi ku tlhela ku pfumeleriwa na vanhu swa ku va pfumela kumbe va kaneta va nyika mavonelo ya vona ku fana ni ku ri xana social media yi kahle eka vana kumbe njhani.

Vuhungasi lebyi ndzi vonaka va fanele ku byi endla i vuhungasi byo tlanga mitlangu ehandle hikwalaho ka ku ri va ku tlanga mitlangu ya le handle swi aka miri ku tshamela endlwini ku tlhavetela tinqingho na ku vona thelevhixini swi endla leswaku vana va loloha.

Caster Semenya i xitsutsumi xa ndhuma lexi a xi tsutsuma loko xa ha ri exikolweni laha a nga yisa nyiko ya yena emahlweni laha a nga vona hi vanhu va swiyimo swa le henhla va n'wi teka va n'wi nghenisa eka swidlodlo leswi taka na timali to tala.

Vuhungasi lebyi hi nga byi endlaka i ku humesa mali hi sweka swakudya swo karhi hi famba hi kha hi phakela vanhu lava va pfumalaka ni vanhu lava etlelaka emapatwini.

Swilo swo titsakisa swa ntlawa i bolo ya mavoko ndzi tsakela ku hlanganyela eka yona.

Nkarhi lowu ndzi nga hlangana na vanhu vantshwa a ndzi a hi ri exikolweni laha a ku ri ku ri na mitlangu leyi a yi tlangiwa ku fana ni mitlangu ya bolo ni mavoko laha hi hlanganeke na swikolo swa swimbirhi swa le handle laha a ku ri ni vanhu vantshwa laha hi endleke hi vumbeke vunghana.

Lexi a ndzi ta xi endla i ku maka nchumu wo karhi lowu va wu hi xinghezi wu vitaniwaka vanhu a va ta tiphina laha a ku ta va ku ri na mindzumba wo hambanahambana rivala ro tlangela bolo ya milenge, rivala ro tlangela bolo ya mavoko.

Swi vuyerisa hikuva hikwalaho ku ri u nge tshami u tshamela ro hleketa kumbe swin'wana loko u tlanga mitlangu swi aka miri swi sivela na mavabyi yo karhi.

Ya ntlawa hikwalaho ka ku ri loko mi tele hi ku swi tsakisaka ngopfu hikuva u va ni vanhu lava u nga ta bula ni vona ni ku hlekelela ni vona.